Hawu, uyabona-ke yona le iyona nje elula nje kakhulu ikakhulukazi lapha eNingizimu Afrika. La bantu kumele nje bathathwe bayiswe le ey'gangeni. Lezi iy'ganga lezi zivele nje y'qululwe nje ngomlilo, bay'qulula ngomlilo-ke babonakale ukuthi angithi kukude nabantu kukude ney'ndawo ey'sondelene nala kuhlala khona, khona abantu esesigangeni bonakale ukuthi bayokwazi yini ukuy'mela lezi zinto. Bese-ke phela bebathreyina ukuthi bajime babe-fit ngale ndlela le ekuthreyiniwa ngayo amasosha. Ngaleyo ndlela bayohlezi be-active bakhone ukuthi bamelane nazo zonke izimo ey'khona.

Inkolo ngingasho ukuthi inaso isandla, inaso isandla khona ukuthi la bantu laba asebekhulile bakhone ukunakekela isikakhulukazi-ke empilweni, angithi? kodwa engibona ukuthi inomthelela kakhulu as amasiko ngamasiko ethu thina bomdabu. Angithi amasiko-ke akusekhona nje kuphela izinto esizenzayo kodwa nanokudla esikudlayo futhi. Lokhu okubagcina be-right 'cause ukudla okunempilo, nazo-ke iy'yalo lezi amasiko nje impela, hhayi, adlala nje indima enkulu even nanoma kungathiwa ngiyathanda ukunaba angeke ngikwazi ukunabo isikhathi nje enginaso sincane kakhulu.

Uyabona-ke indlela engiyibuka ngayo mina lena ukuthi ingozi yona inkulu nje kakhulu ngoba phela angithi umelaphi ngokwesintu silapha just or silapha nje ingaphandle, kodwa asikhoni ukubona ingaphakathi kanti uma eyile ngale ey'bhedlela ey'nkulu bayakhona ukubona ithambo ngaphakathi. Ngakho-ke into engizama ukuyisho ukuthi ingozi isekuthenini sizolilapha ingaphandle but singaboni ngaphakathi ukuthi ithambo mhlampe libolile or ithambo liphukile. Ngaleyondlela iyiphi indlela ekumele lilaphwe ngayo, angithi? Ekuyiyona yona, so lingagcina lingalaphekanga kahle iyona into engizama ukuyisho leyo.

Ngapho-ke angabe ngiqamba amanga akuhlaza. Lezi ezokuthi kumele kube khona izinto ey'shiswayo amakhambi eshiswayo angazi nhlobo, angazi nje nhlobo ukuthi kusiza kuphi, kuyasebenza noma akusebenzi.

Nanso-ke nje angithi inkinga la ifike ibe khona. Uthi umuntu eseba ngcono ethi umuntu eselunga eqiwe ukuphuza amaphilisi wakhe. So le mishanguzo-ke uma uyeqile igciwane livele liqinise ngamandla, ngaleso sikhathi uma liqinisa ngamandla kuye kube nzima ukuthi liphinde lilawuleke futhi. Ngaleyo ndlela into engizama ukukusho ukuthi ubungozi obukhona ukuthi livele libe namandla kakhulu okudlula imishanguzo ngaleyo ndlela awuphinde ukwazi ukulapheka.

La bantu angithi sesiyazi ukuthi imiqondo yabo iphazamisekile, angithi? Okusho ukuthi ukukhuluma akuyona into engasiza, so indlela elula ukuthi bakwazi ukufundiseka Ileziy'ndlela ezokukhombisa kahle kahle. Yonke into ayenziwe yenziwe kube yisibonelo ukuthi hawu, uma wenza kanje mbhemu uyakhona ukusizakala, uma wenza kanje mbemu uyakhona ukusizakala. Ngaleyo ndlela izinto y'sheshe y'fike kubona and then bangakhona ukusizakala kalula.

Hawu, angithi isiteshi lesi esikhiqiza ugesi kwatholakala ukuthi kwabakhona bayibiza, sathola umthwalo omkhulu. Uma sithola umthwalo omkhulu kwavele kwacisha yonke into, amapulaga yonke into yavele yawa. Uma yiwa yonke into lena wacishe nogesi kuthina, asibange sisakwazi-ke ukusebenza emva kwalokho.

Hhayi, mina manje angisasiboni isidingo. Angithi ama-mask-i besiwagqokelani ngalesa sikhathi? Besiwagqokela ukuthi sabe isifo lesi esithelelanayo, angithi? Kodwa-ke ke manje lesi sifo lesi sivese sadlula. Nakhona ngalesi khathi besikhona lesi sifo lesi phela mina angikaze ngezwa kuthiwa kuna nomuntu eduze kwami owabulawa ilesa sifo lesi. Kahle kahle into engizama ukuyisho ukuthi angisiboni isidingo asikho nje nhlobo, thina asiqhubeke siphefumule ngale ndlela esephefumula ngayo kuya phambili.

Angithi le sifo lesi siye senze umuntu ay'bone engasabalulekanga ay'bone engaseselutho. Ngaleyo ndlela leyo idicelela nje isithunzi sakhe phansi ukuzethemba, kanjalo, kanjalo-ke. So Ukweluleka kwala bantu, isikakhulukazi emqondweni ukuthi umuntu azwi and akhululeke ukuthi hhayi, akusekhona ukuphela kwayo impilo lokhu impilo esaqhubeka ikhoneka ukuphileka. Lokho kuyabasiza ukuthi nabo bay'bone bamukelekile emphakathini, bakhone ukuqhubeka baphile.

Angithi nanoma ngavele inanoma isiphi isimo isikakhulukazi ezimo ey'phuthumayo ikakhulukazi lapho uma kushisa nje kanje iy'ngane ziyaquleka so if or uma kwenzeka, sinalo ulwazi lolu lo sizo lokuqala siye sikwazi ukuthi ezinye izimo while sisalindile abantu okuyibona bona abazokhona ukukusiza, umuntu angaze nje unqamukelwe umphefumulo bekhona abantu around yena. So ngaleyo ndlela kuye kusize ukuthi usizo lusheshe lifike and kusheshe umuntu asizakale kahle kahle.

Hhayi, uyabo lapho-ke ngoba nje angithi bese nathi sazo ukuthi indlela ekuyiyona abantu abakhona ukusizakala ngayo iyona le mithi lena. Mina indlela engicabanga ngayo ukuthi uma bengazama-ke ukuthi bathole mhlawumpe ukuthi thina sikhone nokuy'khiqizela imithi lena uma wukuthi siyakhona ukuy'khiqizela imithi lena esiy'khiqizele imithi, abantu bakhona ukuthi baqhubeke ngokusizakala, angithi?

Ikakhulukazi ama-robots, ama-robots uma kutholakala ukuthi afike ebusuku ama-lights lawa akhanya semgaqweni uma engasebenzi. Zonke le zinto izona zinto ekumele y'lungiswe, zihlezi nje y'sebenza kahle ukuze zikhone ukunciphisa isimo sey'ngozi emgaqweni.